Ke nagana gore ba lefapa la pholo ba ka thusa thata mo tikologong eo e ke dulang mo go one thata fa e le gore ba ka tsamaya motse mongwe le mongwe mme ba bona le go thusa bagolo ba rona.

Go ya ka nna go botlhokwa thata gore bagolo ba isiwe ko dintlong tseo go tlhokomediwang bagolo ko go tsona ka gonne di na le ditlhoki tsotlhe tse eleng gore ba ka di tlhoka le bao ba ka ba sireletsang kapa bao ba ka ba tlhokomelang sentle.

Re itse thata fa gote fa o le motšha o tlhokomela mogodi gote o ikokeletsa malatsi ebile o go fa dimpho, mme seo ke dumela thata mo go sone ka gore ke seo rona batho-bantsho re dumelang go sona.

Go botlhokwa thata go tlhompha le go rata batsofe ba rona.

Setšhaba se na le seabe se se tona thata mo go tlameleng batsofe.

Mo tikologong e ke dulang mo go yone, ga gona ditlamelo dipe tse e leng gore di fiwa bagodi ntle le gore e ile e le wena o mo isang kwa lefelong leo go thusiwang batho ko go lone.

Mafelo ao a ke a itseng ke mafelo a tshwana le di-home based-e, le di-old age. Ke teng ko e leng gore ke a itse gore bagolo ba fiwa tlhokomelo eo e tseneletseng, eo e ba e tlhokang go tshwana le go jesiwa, go tshwana le go tlhapisiwa, mme le go fiwa dipilisi tseo ba di tlhokang.

Ga ke a kgotsofala thata ka puso e ya rona ya go tlhokomela batsofe, mme ke nagana gore e ka tokafadiwa thata fa ba lefapha la pholo ba ka dula nako le nako ba tlhola bagolo ba rona, ba isetsa batsofe ba rona dipilisi kwa matlong ka gonne batsofe ka bontsi ba dula ba le bangwe, mme ga ba kgone gore ba ka nna ba etela mafelo a pholo nako le nako.

Ke nagana gore e ba thusa thata ka gonne batsofe ba rona ba kgona gore ba itirele seo ba se tlhokang ka yone phenšene eo.

Ke a itse gore fa o batla go dira kopo go bona phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe le go e amogela, o tshwanetse go etela lefelo leo la SASSA, mme o tle o tshwere ditokomane tsotlhe tsa gago tse di botlhokwa tse di tlhokagalang.

Ke akanya gore e thusa thata ka gonne o a tlabe a tlhokometse motsofe, a kgone gore le ene a ikokeletse ka go reka dingwe tseo a di tlhokang.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le masome a marataro ka gonne ke yone nako e e leng gore ga ba sa kgona ebile ga ba sa letlelelwa go bereka mme ke ka moo phenšene eo e ka mo thusang gore a ka itirela dilo tseo a di tlhokang kwa lapeng.

Ke nagana seo se ka diriwang ke gore ba lefapha la pholo ba tshwanetse go tsamaya ba thusa batsofe ba rona mme e nne bone ba eleng gore ba thusa ka go isa batsofe go fitlhela kwa dipetlele tsa magae hobane bone ba sa kgone go ya teng.

Ke nagana gore puso e tshwanetse e abelane ka dipalangwa tseo batsofe ba rona ba ka dipalamang mme ba sa duele sepe gore ba ka fitlhelela dipetlele tseo, mme batsofe ba rona ba fitlhelele dipalangwa tseo kwa mafapheng a pholo a e leng gore ba gaufi le one.

Mo ke dulang teng ga go sekgala se se kalo sa gore nka ya ko lefapheng la pholo.

Go botlhokwa thata ka gonne ditleliniki tseo tse di tsamayang tsa puso di fitlhelele batho kwao ba dulang teng ba e leng gore ga ba kgone go ka tsamaya ba ikise ko mafapha a pholo a leng gone.

Malwetse a o ka bonang kalafi kwa tleliniking ke malwetse a tshwana le go gotlhola, bolwetse jwa mafatlha e leng TB, ke malwetse a tshwana le malwetse a di high blood.

Baagi ba amega thata ka gonne ditleliniki tseo di kgakala le kwao ba leng teng mme ba tshwanelwa ke go palama dipalangwa gore ba fitlhelele ditleliniki tseo.

Balwetse ba amega thata mme fa go sena melemo e fedile ko ditleliniking, balwetse ba tshwanetswe ke gore ba palame ba ye dipetleleng mme ba dirise madi go palama ebile ka dinako tse dingwe ba tshwanetse go ya kwao mabenkeleng a rekisang melemo mme ba tshwanelwa ke gore ba reke ba dirise madi go ka fitlhelela melemo eo e ba e tlhokang.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa tleliniking le ge ba lwala thata ka gonne ba tshaba go sa fiwe tlhokomelo eo mme ba tshaba le go sa fole.

O tshwanetse go fitlha phakela gore o kgone go bona thuso e tseneletseng ebile o fiwe thuso ka bonako.

Batho bao ba dulang lekeisheneng ba bone melemo thata ka yone tshweetso ena ya gore ba thusiwe diura di le some a mabedi le bone ka letsatsi ka gonne mathata a tla nako nngwe le nngwe.

Go ka thusa batho thata bao ba tshelang ka bolwetsi bo tshwana le sukiri le kgatelelo e kwa godimo ya madi.

Ka gonne bolwetse bo tla nako nngwe le nngwe ebile ga bona nako eo bo tla go itseseng gore bo ka go tlhasela ka yona.

Ka gonne batho botlhe ba tlhoka thuso fela jaaka bao ba ba dulang ko metsesetoropong.

Puso ya rona e ka leka go thusa thata mme ka go netefatsa gore ditleliniki di nna dintsi tseo e leng gore di tsamaya thata di dira diteko le go naya tshedimosetso ka ga malwetse a mangwe a e leng gore a botlhokwa.

Ke seo re leng batho tshwanetse re leboge thuso eo e re e fiwang ke ba lefapha la pholo.

Fa o na le bolwetse ba sukiri, o lemoga ka go idibala le temperitšhara e e feteletseng, e e kwa godimo mme dikgato tse o tshwanetseng go di tsaya ke go etela ba lefapha la pholo go ya go dira diteko.

Tshotlakako ya bana le basadi e ka ama motho thata mo boitekanelong jwa tlhaloganyo ka gonne e tlisa seo re se bitsang letshogo ebile e bolaya le go itshepa ga motho.

Ba ka ba thusa thata ka go ba fa seo re se bitsang counseling gore le bone ba kgone gore ba nne le tshepo gape.